Ndicinga ukuba inganawo umphumelo ngendlela yoba funeka iyodibana norhulumente, isuka pha phezulu yonke le nto eburhulumenteni, kwicala lakwa-Labor Department. Abantu abanintsi bapeya ngaphantsi kwemali, minimum wages, ebekwe ngu-Department of Labor. So, ndicinga uba bona xa benokwazi ukuba bakwazi uyikhupha imali phayana ikwazi ukulingana iimfuneko zabantu, ii-minimum wage yabo, kungalula ke ngoku namafama alandele umthetho osuka kurhulumente. So, ndizama ukuthi yonke le nto imoshakele pha eburhulumenteni. Ngurhulumente nje onokwazi uyilungisa loo nto injalo. Akekho omnye umntu.

Lipayina, yivatala, nepesika uyayifumana netolofiya ixhaphakile kweli xesha. Zezo endizaziyo.

Xa sithetha ngemveliso yokulima apha kweli lizwe linganceda, ingasinceda ekugqibeleni sonke sibanintsi. Singabantu abamnyama uba siyakhumbula kakuhle, pha kootamkhulu bethu nookhoko, sikhule singabantu wombona, utyala iingqolowa, izinto ngezinto, kuyokugraywa umilimili, izinto. Iiveji, isipinatshi, mhlawumbi iinto ezinjalo besikwazi uzikha apha egadini, kunganyanzeleki iba siphume side siyothenge evenkileni. Kweli xesha likhoyo ngoku kunyanzeleka yonke into ithengwe, iyelwe evenkileni ngeli xesha uba sasinikiwe izandla nengqondo yokucinga ukuba umntu anganayo mhlawumbi igadi yakhe atsho akwazi ukutyala izinto ezo ezizomnceda apha endlini kukwazi uba kunciphiswe laa ndima yosebenzisa imali kakhulu .

Into yokuqala ukubabuza xa ndibabona uba bandibonise amaqunube awakhileyo kuzokwazeka uba ukuba kukho amaqunube angatyiwayo anetyhefu ndikwazi ukubabonisa, bakwazi uwohlula ngawaphi anetyhefu, ngawaphi anganatyhefu. Ndibacebise ndibaxelela if awekho anga anetyhefu, ndibe ndibaxelela ukuba akhona anetyhefu, funeka bawaqaphele xa bekha amaqunube ngoba ayingozi kakhulu angababulala.

Ngolwam uluvo ndicinga uba kungena mnyango namnyango ukuqinisekisa ukuba umntu unawo na umhlaba awaziyo okanye unalo ukwenza ngomhlaba owathathwayo. Kuzokwazeka uba emva kokuba beqinisekile ngomntu nomntu, nomzi nomzi, bazawufumana uluhlu lwabantu abanokwazi uxhamla. Nqwa namafama nawo ngokunjalo, xa urhulumente anosebenzisana nabantu, ahambe emizini yabantu eqonda izinto ezinjalo kuzokwazeka uba balungiselelwe bonke abo bantu bathe bathathelwe imihlaba abaxhamla nto.

Njengokuba ndingumfama nje ndineegusha zam bekufanela kaloku ngexesha langokuhlwa ndiye ndiqiniseke uba ndizithathile iigusha ndazifaka ekuvalelweni, umzekelo ebuhlanti ziyohlala ebuhlanti. Ngoku ke ngoku into apho ndixwakwa kuyo uba inja kwenzeke njani uba ibe kanti ingenile ngaphakathi. Kodwa ke if kwenzekile kwakho iigusha ezingakhange zivaleleke kube ziphandle , ndibhaqe loo meko injalo, ndingadilishana nenja, ndizame indlela yoba ndiyigxothe ingandityeli imfuyo ngoba yingxaki kakhulu leyo, into enjalo.

Ndicinga uba ndingayilaa nkukhu ithanda uzalisela amaqanda amanintsi. Ngoba akunaba lula uba ingaxhelwa inkukhu ezala amaqanada amanintsi ngoba izawube isenza le nto ifuneka iyenzile, okanye kuthiwa iyathengiswa for uxhelwa. Ndicinga uba ndingaqandusela kakhulu.

Ngokolwam uluvo nengcebiso yam ndicinga uba amafama athe afuya iigusha bakhona abantu abenza amayeza neziqabo eziqatywayo kwimfuyo. Xa benohamba badibane nabo bantu banjalo ngabo abonokwazi ukubacebisa ukuba amakhalane egusheni angasuswa ngantoni, ngeyiphi into abanoyisebenzisa ukunceda amakhalane. Ngaphandle ngokudibana nabantu abanolwazi ngaloo nto akubilula ukuba bangakwazi uwakhusela. Into ethi kunyanzelekile badibane nabantu abanolwazi ngemfuyo, ngamayeza wemfuyo kuzokwazeka uba bacele ke elo linokwazi ususa amakhalane.

Iingcinga zam ngalo mba zicebisa ukuba kungathathwa bonke oonofama bakwazi basiwe ezikolweni ezifundisa ngemisebenzi abanyenzayo. Kuzokwazeka ekuhambeni kwexesha ke ngoku bakwazi ufumana izincwadi ezichazayo uba umsebenzi bayawazi, bazokwazi nabo uxhamla okwanyuselweni imali bakwazi nabo bhatalwa imali efanelekileyo.

Mfuyi, inye into enokunceda, khangela abantu abanolwazi kwizinto ezinokwazi ukukhusela nokukhathalela umzimba wegusha. Ungumfama, ufuyile, phakama ndoda, phakama mfazi. Hamba mbojonga umntu onokwazi ukunceda kwimpilo yegusha. Bakhona abantu abafundele ukuphilisa iigusha, ukukhusela iigusha ngamayeza nangezinto. Khangela abantu abanolwazi bakuncede kuzokwazeka ukuba wohlukane tu namangolwane ngoba uzawuphela ulahlekelwa, ibe ikhona indlela yokulungisa into.

Yho kungayichaphazela kakhulu ngoba iinyosi ziyingozi kakhulu xa kusiyiwa kwicala loluntu. If ikulumile, ikuluma ishiye nto, udumbile uyiloo nto. Ngoku ke xa zinokhe ziphakame zona zizixelele uba ziyaphikisana zikhangela thina, heyi, ingayingxaki leyo , ingayingxaki enkulu ngoba inyosi iyingozi kakhulu. Nangona ke singazama indlela yokuzibamba kodwa izinto ezinjalo, nayo ke inyosi yenza into, ubusi bayo busebenza kwizinto ezinintsi, kunceda kwizifo ezinintsi nakwizinto. Ngoku ke singabethakala ke kwizinto, amayeza axutywanayo, xa kunothi kanti kwenzeke loo into injalo.

Mna ndingaqinisekisa ngokwenza into ebizwa ngoba yi-borehole, amanzi asuka phantsi komhlaba. Okanye ndibe namadama, amapitsi, amatanki kuzokwazeka uba imvula ngeli xesha iyana ngalo ize yane ishiye amanzi. Kwale xa kuthe yayimbalela, anqaba into edibene nemvula ze ndikwazi usebenzisa loo manzi ango aphuma phantsi komhlaba okanye ango aphuma kuloo madama, ndikwazi unkcenkceshela imifuno yam izowuhlala irayithi, ingenazo iingxaki. Iphinde xa kufike imvula ziphinde zinethe, amatanki aphinde agcwale, ndilungiselele okoba mandihlale ndinawo amanzi kude kufike ixesha lemvula.

Xa kunjalo ndidinga izinto zokuzikhusela, ithi loo nto mandiqale ndizame izinto zokuzikhusela ndingekawuqali umsebenzi. Ngoba eyoba ndisebenze ndingazikhuselanga kungaphela ndilimala and ekulimaleni kwam ndingaphela ndingatyali ekugqibeleni. Ngoku ndizama ukuthi ke eyona into ibalulekileyo nguwe, yimpilo yakho, funeka ukhuseleke kuqala kwandule ke ngoku uyohamba uyotyala, uqhubekeke ulime wenze yonke into Oyenzayo, kodwa ube ukhuselekile. Ngoba uba awukhuselekanga wena wonzakele, ngubani omnye ozophinde alime?

Ndicinga uba mna isizathu sokuba kunjalo kungenxa yoba amafama amanintsi anengqondo yemveli, abasebenzi basezifama basebenzisa iingqondo yemveli, abafundanga. Isikolo ngelinye ixesha kabebenathuba labo ngokwelaa xesha lakudala. Yiyo loo nto kuye kusoloko bebhatalwa imali engafanelekanga, bayibhatalwe ngenxa yeempepha ezichaza ukuba lo mntu uyawazi lo msebenzi. Abanintsi ke banolwazi olugqithiseleyo ukogqitha aba bamaphepha, qha ngenxa yoba basebenzisa ingqondo yemveli abazubhataleka kakuhle ngenxa yaloo nto injalo. Ndicinga uba yiloo nto ebangela babhatalwe imali engekho rayithi.

Ndicinga uba ingathinteleka ingeniso yakho xa ufuye iihagu ngento yoba ihagu ifuna amanzi, ihagu ifuna ukutya. Ukutya ke, mandithi ungumntu ongaphangeliyo, ungaphangeli nje ufuye ezi hagu. Ngoku ukutya uza kufumana phi? Ngoba ukutya kuyathengiswa ukuze le hagu ikwazi ukutya. Okanye ke funeka ube namabhakethi wokuqokelela zonke iindawo, uhambe uqokekelela oku kutya. Kuxhomekekile ke kwezinye iindawo sebekhona abathathayo, ungakwazi uthi ufika ungabi nandlela. Ngoku eyona nto inokuthintela kakhulu ke apho yiloo nto ngoba ukutya kokona kuyikhulisayo le hagu. Ngoku ke ngoku xa ingatyi ziyawuphela zingakwazi uthengwa xa sezikhulile, ibe ziihagu ezingondlekanga. Ndicinga uba yileyo mna into enokuthintela.

Itswele ekhayeni kunqabile sibe khona isidlo esiphekwayo ngaphandle kwetswele. Itswele lisoloko lifumaneka kwisidlo nakwizishebo eziphekwa ekhayeni ngoba itswele lelona lifaka incasa kwizinto ezinintsi, kwisidlo sakusasa, esasemini nesangokuhlwa. Kunqabile kuthiwa kuphekwe isidlo ngaphandle kwetswele. Itswele ke liyakwazi ukusebenzela naxa ulufake efrijini waliqhekeza walifaka kuyo kube kukho la mavumba wezinto ngezinto ozifakileyo. Itswele liye liwathathe laa mavumba angavakali kuloo friji yakho, kuvakale lona.

Ndicinga uba njengomfama ofuyileyo bekufanela uhlale uyazi imfuyo yakho uba iba njani xa ingenayo kwanto. Kulapho kuyawube kuba lula kuwe xa igula, uzawukhawuleza umbone umehluko kuyo. Mhlawumbi ngelinye ixesha xa igula imfuyo iye inyabe into ebonakalisa uba iyagula, ingahlali iyila ndlela iyiyo. Iba notshintsho olungaqhelekanga.

Amaqanda kaloku heyi adura nyhani kule mihla, ndithetha nje ndikhe ndasebenza ndisebenza . Amaqanda ayingxaki, ayabiza kakhulu. Yilaa nto ke mna ndicinga uba xa unozifuyela iinkukhu zakho, ube nezaa nkukhu zamaqanda uzinika ukutya kwazo, zitsho zikwazeke uba zikunike amaqanda abe liqela nawe utsho ukwazi uba ungadingi qanda. Xa udinga iqanda ube nendlela yalo elo qanda elo ulifumana ngofuya iinkukhu, uhlale uneenkukhu, ube ngumntu ofuyileyo utsho ukwazi ke ngoku usinda ekuthengeni amaqanda ngamaxabiso aphezulu.